Into eyenza ukuthi ingoma yekhava iphumelele ukuthi umculi ngamunye njalo uma ezokhipha i-album leyo ingoma ayiphusha kakhulu noma ingoma okuyiyona ayenza ukuthi abantu bayilalele kakhulu yiyo ingoma yekhava. Yiyo-ke eyenza ukuthi ingoma yekhava iphumelele isikhathi esiningi ngoba iyona ingoma esuke idlalwa kakhulu, naye umnikazi wayo ingoma kuyiyona uma ehamba ama-interviews kuyiyona ingoma ayiphusha kakhulu bese-ke iyaphumelela. Umehluko phakathi kwayo nengoma yokuqala isikhathi esiningi ayibi ingoma yokuqala le ngoma eba kwikhava iye ibe ingoma nje ephakathi ephakathi naphakathi mhlambe ne-album, then bese kuba khona umehluko-ke.

Ngicabanga ukuthi imikhawulo nokuvikeleka into ebalulekile ingakho osochwepheshe kuzomele ukuthi ngaso sonke isikhathi behlale behlale balinyuse izinga lokuvikeleke phecelezi i-security. Isikhathi nesikhathi balinyuse izinga kungabi isikhathi eside linganyiswanga izinga, ngoba ney'gebengu nazo azihleli phansi aziyibekile phansi nazo zizama ngazo zonke iy'ndlela ukuthi zifikelele ekutheni zikwazi ukuphazamisana nale security. Ingakho-ke nabo ochwepheshe kumele behlezi nje belinyusa izinga lokuthi amadivayisi akwazi ukuthi avikeleke.

Ngicabanga ukuthi okokuqala okubalulekile ukuthi umuntu abe nedatha elihlale likhona nje fonini ukuze ngesikhathi kune-load shedding akwazi ukuthi avule idatha lakhe asebenzise lona, ngoba i-loadshedding iye ihambe o-two hours noma ihambe amahora amane ngaleso sikhathi-ke kuseyi-load shedding uyakwazi ukuthi usebenzise idatha lakho. Okunye, futhi uhulumeni engakwenza ukuthi enze iy'ndawo ezama-hotspots zokuthi abantu bakwazi ukuthi bayoxhuma lapho ngesikhathi kusene-load shedding, ngicabanga ukuthi lokho kungasiza kakhulu.

Umalume uye athi selokhu kwafika ama-smartphone imindeni ayisakwazi ukuhlala ndawonye ijabule ndawonye ngoba ulowo nalowo uhlezi ehlezi efonini yakhe ngoba sekukhona le zinto okuthiwa ama-social media, ulo nalo uhleli efonini yakhe uxoxa nabangani bakhe, ubuka izinto efonini yakhe, akusekho nje ukuthi umndeni uhlangane kube mnandi wenze izinto ndawonye. Okwesibili, ukuthi abantu futhi manje kuyaphazamiseka ukulala kwabo ngoba abantu balala ebusuku ngenxa yokuthi bahleli emafonini, babuka izinto abayibukayo emafonini. Nanokuthi okwesithathu, ubukuqola abantu bayaqoleka baqoleke iy'mali zabo emafowunini ikakhulukazi beqolwa abanye abantu, abantu bathembe ukuthi ngizosizakala, ngizothola imali so, kuningi akugxekayo ngama-smartphone.

Kulo mbuzo ngikabili okokuqala, ngingasho ukuthi kubalulekile especially uma ekhaya umuntu osebenzayo asithi umzali osebenzayo bese iy'ngane ayisebenzi so, kubalulekile ukuthi akwazi ukuthi abelane nazo amamuvi lawo eziwacelayo ngoba azinayo imali zokuthi zona ziyikhokhele kuleyo nkundla thizeni, ziyikhokhele ukuthi zikwazi ukuthi zibe ne-access mamuvi. Uphinde kodwa futhi okunye uma kwenzeka kanjalo ngicabanga ukuthi laba ababadlali kula mamuvi abasakhokheleki kahle ngenxa yokuthi manje kufana nokuthi imali ekhishwayo okanye imali yokuthi kubukelwe la mamuvi ayingeni kahle hle ngoba manje abantu babelana ngawo mahhala. Angikazi noma ngiyazwakala lento engizama ukuyichaza.

Angiwathengi amaphepha ngenhlahla umsebenzi enguwusebenzelayo bebewathenga amaphepha so besiwathola mahhala sikwazi ukuthi siwafunde-ke siphinde siwashiye khona, nanokuthi ubaba ngesikhathi esaphila ebewumuntu owathandayo amaphepha njalo like Ilanga or Solezwe ebewathenga njalo ekhaya so, bengifunda kumaphepha awathengile ubaba. Kodwa mina-ke nje angikaze ngilithenge iphepha ngaphandle kokuthi khona into ebalulekile engifuna ukuyifunda ngaleso sikhathi bese-ke ngiyalithenga ngalelo langa, but angiyena umuntu owathenga njalo amaphepha ngoba manje especially manje sekukhona ama-smartphones yonke into sesiyithola emafonini so, angisawathengi.